Ee, ka jalo ba batla maina, di-statement e tsa banka dintlha tsa puso le gore madi a tsena a le ma kanang kang.

O tshwanetse go leba gore a na karata e o e dirang ena le interest-e rate ya bokae le le tlhwatlhwa ya karata ke tsone tse e leng gore o tshwanetse go di go di lebelela fa o batla go dira karata, o tshwanetse go sheba gore a na o e duela bokana ba bo kanang kang go fitlha yang le gore e dira jang.

Fa e le gore wena o kolota madi a mantsi ba tlile go lebelela gore a na o ntse o dira jang mo karata e fitileng a ntse o duela sentle dilo tsa go ntse di tsamaya ka karolo ga e sa tsamaye yalo histori ya go sa tsamaye ka tsela e ba batlang gore tsamaya ka yone ga o tlile go kgona go dira karata e nngwe ya gore ya sekoloto ka gonne ba tlile ba tlo lebelela histori ya gago e be e senya dilo tsotlhe tsa se gone jaanong se o batlang go di dira.

A go sa tlatse fomr-o sentle go sa kwale tshedimosetso o siameng go dira karata e tlhwatlhwa godimo ke seno se se bakang gore re seke ra tlatsa foromo sentle, seno re ka se lukisa ka go dira tiro e e nepagetseng ka metlha le ka metlha re lebelele dilo tse re di dirang fa re tlatsa di-form-o ro ya go kopa karata ya sekoloto gore re ne re itse gore a na se re se kopang re tla kgonang go se duela fa re tshwanetse gore re duele morago ga go dirisa madi ao.

Ee, o tshwanetse gore o tlhaloganye selo se o se e balang gore a na karata e o e dirang ao a o tla kgona go duela madi a teng ka gonne tse dingwe o kry-a di-interest-e tsa teng di le ko godimo fa o busa madi a teng so go botlhokwa thata gore o tlhaloganye le gore o a itse gore o dira eng o seke wa adima madi ka lebaka la gore o mo kgatelelong ya gore wa tlhoka ka potlako.

Go ka dira batho gore ba itse gore le bone ga ba batla go dira karata ya sekoloto ba ka tlhopha karata e feng ba agetsweng for bona go botlhokwa thata go ithuta ka ditiro tsa di tsa ditšhelete ka gonne ka letsatsi le lengwe o tla o tshwanetse gore o itse gore le wena karata e be dirang eo a o tla e kgona go e duela gore o seke wa itshenya leina mo di mo dibankeng.

Banka yone e lebelela fela a gore a na o tla kgona go duela sekoloto se o se dirang lebelela gore a ga o dira o kry-a madi a ma kanang kang ka kgwedi le kgwedi le gore a na madi ao a dirang ao ge ba goga sekoloto sa bone a o tla sala o kgona na le gore a na wa lebelela le gore kwa o dirang teng o dira kae ba batla bopaki ba gore ka nnete o a dira le gore o nna re madi a kanang kang kgwedi nngwe le nngwe ke tsone tse e leng gore banka e di tsaya tsiya tseo.

Dilo tse di borai ka overdraft facility ke gore ga o nna nako e ntsi o sa duele e ka o ka gapeletsege gore duela madi a le mantsi thata gape e ka dira le gore madi a e leng gore a botlhokwa thata for wena gore o a dirisiwe o feleletsa le gore o duela sekoloto ka one ke borai tse e leng gore ke bone ba overdraft facility, ga wa tshwanela go nna o sa duele o sa dire sepe ka gonne e tlile go nna tlhwatlhwa e ko godimo thata.

Fa go ntse jalo dibanka tsone di dumelana le wena gore kgwedi le kgwedi ba goka tšhelete e rileng gore ba seke ba dira seno ka gore ba gore tšhelete e otlhe e mo account-ong ya gago seno se dira gore le wena o tle o kgone go nna le sengwenyana ka gonne banka kgwedi nngwe le nngwe e goga peresente e e rileng ya tšhelete gore ba e tuele.

Batho ba ka ithusa ga ke ba sa dirise ka rata ya sekoloto thata ba e dirisiwe gangwe mme ba fetse ka gonne seno se bakwa ke gore ba tle ba kgaogane le tsela e leng gore ba dirisa madi a le mantsi thata ba feleletsa le gore banka yone ya ipatela bone ba palelwa ke go dirisa madi a bone ka tsela e ba e batlang so go dira jalo ke gore ba dirise karata ya sekoloto a gangwe ba e duele e be ba e tlogela.